Mokgotsi ke kile ka ba le tshireletso ya lefu, moo hane batswadi ba ka ba hlokahala kileng ka se fumane tjhelete teng, le hore e tlile ka mora nako e telele. Le hore ha ke ke ya tswa jwalo ka ba ne ba bua ka teng hore tjhelete e tla ba tlanh lefa bokana. Ho tswile tjhelete e nyenyana ka moo nna ke sa kgotsofalang ka teng.

Overdraft facility ke moo o ka kgonang ho ntsha tjhelete ya hao teng, ya boemo bofe kapa bofe nako le nako. Ka hore na o batla bokae?

Nka mo eletsa ka hore a matlafatse credit score ya hae ka ho kenya tjhelete kgwedi le kgwedi hore account-o ya hae e kgone ho dula e bolokehile ka nako tsohle.

Dumela mosebetsi, mosebetsi wa banka. Ke na le bothata bo boholo bo ke sa kgoneng ho qoba. Bothata ba ka ke hore ngwana o etsa matric ene ha kena tjhelete ya hore ngwana a, a patale dintho tsa hae tsa bohlokwa tsa sekolo Ke ne ke kopa fela o nlefe tjhelete e ka bang five thousand hore ke kgone ho patalla ngwana dintho tsa sekolo. Ke tla kgona ho lefa kgwedi le kgwedi, ke ya leboha.

Ee nka kgona ho lefa kgwedi le kgwedi, mare e hule bankeng nka se kgone ho lefa kgwedi le kgwedi ka letsoho, hobane e ya nsokodisa. Re na le mabaka ene mabaka a rona a fapane.

Tjhe, ha ke tsebe hore na ke di fumana kgwedi e kae mare kgwedi le kgwedi, ditlhoko tsaka di ngata haholo. Ha ke nahane hore di tla finyella moo di neng di finyella teng ha ne ke na le mosebetsi.

Nka kgalla, nka kgalla ho kena stockvel sa dijo le sa.

Nka mo kgothaletsa hore a etse over overdraft facility ka ho ya Standard Bank. Standard Bank-e se fana ka ten point, two, five percent-e kgwedi le kgwedi.

A na insurance-ng e ya lona nka kgona ho eketsa batho be loreng e tlaba di beneficiary maphelong, bophelong ba ka na? Le hore na ke tla be ke patala bokae, nka kgona ho kenya batho ba bakae?

Ntlha e nka kgonang ho le eletsa ka yona ke hore le batlane le setsha seo loreng mobu o motle ha se setsha sa motho. Le batle le title deed hore setsha ha se sa motho le patale mobu, mmusong mmusong wa rona. Le be le tla mona bankeng le tlo batla tjhelete hore na le tla be le hloka bokae ho ho etsa ntlo. Mme kapa ntate a sebetse, re kgone ho fumana tjhelete kgwedi le kgwedi.

Dumela dumela mosebeletsi wa banka. Ke na le bothata bo boholo, ke batla ho etela kwana Dubai, jwale ke batla ho tjhentjha tjhelete ena. Ke e etse ya Dubai. Nka kgona jwang ho e etsa, kapa le ka kgona ho nthusa jwang hore ke e etse ke kgone ho ya Dubai?

Tjhe nka se hlotse ke phethile hobane, tjhelete e ne ke nkile e ne le ngata haholo. E entseng hore ke qetelletse ke sa batle tjhelete hape ke hore di-interest ya bona e ne le ngata haholo, e etsa ten thousand. E ke sa kgoneng ho e patala ba ile ba tla ba tlo nka thepa tsaka, nou ha kena mang wee, ha ke na letho. Seo nka kgonang ho se kopanya, a nkekebe ka hlola ke petha ho ya mashoniseng.

Ha UIF e nsokodisa, ke tlameha ho ya court-o ke lo tletleba ka ba ka la tjhelete ena e sokodiswang ho patala. Ha ho bobebe ho phela o se na tjhelete, o tseba o na le tjhelete dibakeng tse ding.

Ke nka rata hore ho nka tjhelete ya kgwedi tse pedi. Ke patalle kgwedi tse pedi hobane ha nka patala ka nka tjhelete ya kgwedi tse ngata, di-interest ya teng e tlaba tjhelete tse ngata. Ke be ke sitwa ho e patala. E be ke sa kgone ho hang, be be ba tla ba tlo nka thepa tsaka.